Itsala abatyalimali bangaphandle nabaseMzantsi Afrika. Okwesibini, yakha amathuba omsebenzi njengoko xa kukho umdlalo, imidlalo emikhulu kubakho oonogada, abadlali bangabasebenzi nabo, njalonjalo.

Kukusebenza njengeqela, imidlalo emininzi ifuna ukuba abadlali basebenze kunye bacebisane, babelane ngeendima baze baxhasane ukuze baphumelele. Okwesibini, kukunxibelelana kakuhle. Ukuze iqela liphumelele kufuneke amalungu alo akwazi ukuthetha, ukuphulaphulana kunye nokucacisa iingcinga kunye neenjongo zabo. Okwesithathu, kukuphatha iingxaki kunye neengxabano. Imidlalo ayisoloko ihamba kakuhle, kuvela impikiswano okanye ukungavani. Ukudlala imidlalo kunokunceda umntwana afune indlela yokusombulula iingxaki ngaphandle kokuqhushumbisa iimvakalelo okanye ukonakalisa ubudlelwane.

Indima yabaqeqeshi kwezemidlalo esikolweni kukuphuhlisa izakhono zomzimba. Njengoko abaqeqeshi befundisa abantwana iindlela ezifanelekileyo yokwenza imithambo ukudlala imidlalo eyahlukeneyo kunye nokuqina komzimba. Okwesibini, ukuhlakuleka isakhono sokusebenza kunye nabanye. Njengemidlalo yeqela abaqeqeshi bafundisa abafundi ukubaluleka kokusebenzisan,a ukunxibelelana kunye nokuxhasa omnye. Okwesithathu, kukufundisa imigaqo nemilinganiselo yobomi. Abaqeqeshi banceda abantwana bafunde izimilo ezifana nokunyamezela, ukuzibamba, intlonipho, uxinzelelo olusempilweni kunye nomsebenzi onzima. Bayimizekelo emihle yabafundi, befundisa ukuziphatha , ukuziphatha okuhle nangokuzimisela.

Iimidlalo yebhodi efana ne-chess inegalelo elikhulu ekuphuhliseni izakhono zengqondo, ukuziphatha kunye nolawulo lwengqondo. Umzekelo, ukucinga kwangaphambili. I-chess ifuna ukuba ube ngumdlali ocinga amanyathelo angaphambili, hayi nje isakhi kodwa nawala athathwe ngumchasi. Oku kunceda ekuqeqesheni ingqondo ukuba icinge ngobuchule, ihlele amanyathelo kwaye ithathe izigqibo eziphucukileyo. Okwesibini, uhlalutyo kunye nokuqonda. Umntu kufuneka akwazi ukuhlalutya iimeko ebhodini, aqonde imingeni kwaye afumane izisombululo ezifanelekileyo. Oku kusebenzisa, kusebenziseka nakwezinye iindawo ezifana nezemfundo, izibalo umzekelo okanye isayensi.

Ukudlala imidlalo kunoba sisixhobo esinamandla ekuncedeni ulutsha lwemvume, lwentlonipho kunye nokwamkela abantu abavela kwiindawo okanye kwiimvelaphi ezahlukeneyo. Njengoko imidlalo xa ulutsha ludlala kunye, ingakumbi kwiqela, kuncitshiswa umahluko phakathi kwabo. Bonke bayinxalenye yenjongo enye, ukuphumelela mhlawumbi. Okwesibini, yophula imiqobo yeentlanga neenkcubeko. Imidlalo ihamba ngomthetho ofanayo kuwo wonke umntu, nto leyo ethetha ukubana abantu abavela kwiimvelaphi ezahlukeneyo bafunda ukusebenza kunye, baqonde kunye bahloniphane. Ulutsha lufumana ithuba ngoko lokufunda ngeenkcubeko zabanye ngendlela yendlalo.

Ukungaphumeleli kweqela lesizwe laseMzantsi Afrika iBafana Bafana kudla ngokubangelwa zizizathu ezininzi ezidibeneyo. Kodwa indlela umbutho webhola ekhatywayo waseMzantsi Afrika osebenzisa ngayo inegalelo, osebenzisa ngayo imali inegalelo elikhulu. Kukho izikhalazo ezinxulumaniswa nokungabikho kokucaca kwendlela imali yeSAFA esetyenziswa ngayo. Ukunikezwa kwekhontrakthi okanye inkxasomali kwizinto ezinganxulumananga ngqo nokuphuhlisa abadlali okanye imisebenzi engacacanga nokuthintela oku kweqela. Loo nto iphumela ekubeni iimali ezazimele ukusebenzisa uphuhliso lwetalente, uqoqosho kunye noqeqesho okanye izixhobo zidlulela kwezinye , kwezinye iinjongo ezingabalulekanga.

Njengoko uzoqala ukudlala ibhola yombhoxo kwaye nantsi indlela onga ongenza ngayo abahlobo. Emva komdlalo zama ukuthetha nabo, ubamamele, ubakhuthaze mhlawumbi ngenye imini baya kucela ukuza kudlala nawe nakwikhaya lakho eli sikulo. Kuhle kakhulu ukusebenzisa into oyithandayo efana nombhoxo ukuzama ukwazana nabanye abantwana.